Esikhathini esinengi abantu abalupheleko abakghoni ukuzenzela izinto. Yeke, ukubatlhogomela ngokubatlinela kubalulekile, ngombana kuyakghona ukubakhombisa ukuthi basese nabantu abangabatlhogomela, begodu kusese nabantu abasabatlhogako emhlabeni nabasabathandako. Begodu kuyasiza bonyana bakghone ukuthi abantu abadala bahlale endaweni etlinekileko, ekulumageke skoon, bangahlali eendaweni ezingekho, begodu kuyosiza nangokuthi umuntu akghone ukwazi bonyana umuntu omdala uselile imitjhogakhe ngesikhathi na, ukuze ipilwakhe namasotjakhe womzimba aqhubeke alwe nogula okumphetheko.

Esikhathini esinengi-ke abantu abalupheleko abafuni ukutjelwa, njengombana sebayayazi ipilo. Babona ngathi wena nase umncani kibo awukghoni ukuthi ungabatjela ukuthi nje sikhathi sokuhlamba, nje sikhathi sokwenzani. Okhunye okuba budisi khulu kukuthi uthola mhlambe-ke isithuthi sokuthi umuntu omdala anande aye emtholapilo yinto engekho eduze nawe. Isikhathi esinengi-ke yoke into idinga imali yomuntu omdala, ukudla kwakhe akumela kudle. Uthola ngesinye isikhathi akufani nalokhu thina esikudlako, begodu-ke nokuthi-ke ukunakekela umuntu omdala esikhathini esinengi kuyahlangahlanganisa, ngombana lapho okhunye awumazi bonyana uzokudlala, namkha akazukudla, lapho okhunye awazi bonyana ufunu ukudla kuphi.

Kuzobalula khulu emphakathini bonyana kokuthoma, emtholapilo kube nabantu abanande bavusela abantu abadala emakhaya. Banande bazokuhlola bonyana imitjhoga yabo isesekhona. Emphakathini-ke kulula khulu nakhona, bonyana abantu laba abaziko ukuthi kunomuntu olupheleko endaweni ethize, banande baya lapho bayomkulumagela indawo ahlala kiyo, bebahlole bonyana khona into ayidingako na. Kulula khulu nakhona nangabe bekukghonakala kube nala abantu abadala bangaphiwa khona ukudla, kakhulukazi emindenini lapho abantu bakhona bangaberegiko abatjha, kube nokudla abakutholako ukuze bakghone ukunakekela umuntu umdala begodu bakwazi nokuthi badle.

Ngaphambi bonyana abasebenzako babandulwe, ngiyathemba kungaba ngcono khulu ukwazi bonyana amakghono wabo alungele ukuthi bangaberega ngabantu abadala. Njengokwazi ukobana bayakwazi ukuba nesineke babekezelelu umuntu, nokuthi bayakghona ukukhulumisu umuntu, nokuthi-ke isikhathi sabo basebenza njani. Lawo bandulo ozokubandula khulu for abantu abadala, nabangathoma bafune lokho, ebaberegini babantu ababerega ngabantu abalupheleko, kuzoba lula khulu lokho.

Abantu, abantu abadala bazi okunengi ngepilo, njengombana izinto ezinengi epilweni sebadlulile kizo. Nje-ke ukubahlonipha, kuzokusiza njengomuntu ukuthi ufunde litho kibo, namtjhana bakufundise into wena ongayaziko. Uyakghona begodu ukubuza ngepilo kibo njengombana ukwazi ukubahlonipha. Kubalulekile begodu ukuthi ubahloniphe ngombana iBhayibheli liyatjho bonyana sihloniphe abantu abadala, ukuze amalangethu wokuphila ande lapha emhlabeni. Kuyasiza-ke begodu nokwakha umphakathi onabantu abanehliziyo ethobileko, nabantu abanehliziyo ephasi, ngombana uyahlonipha. Ihlonipho yenza abantu babumbane.

Iye, abomakhambangendlwana bakhona ngekhaya.

Kuligciwana lengculaza elihlasela amasotja womzimba, olithola lokhana ulala nomuntu, ngokomseme ngaphandle kokUberegisa i-condom.

I-AIDS ibangelwa ligciwana le-HIV lokha amasotjakho womzimba angasakghoni ukulwa amanye amagulo emzimbenakho. Nangabe une-HIV seyiyasuka ukuba yi-HIV seyiba yi-AIDS ngombana amasotjakho womzimba sekayehlile. Akasakghoni ukulwa negciwane le-HIV, akasakghoni nokulwa namanye amalwele, sowugcina begodu uthola namanye amalwele angaphezulu. Ungazithola sewunabokankere, ngaphezu kokuthi ube nayo i-AIDS.

I-HIV and AIDS uyithola ngokobana uye emsemeni nomuntu onayo ngaphandle ngokUberegisa i-condom. Uyayithola-ke nangokuthi Uberegise inalidi namtjhana injektjheni eberegiswe mumuntu onayo, igazi lenu litjhentjhane. Uyayithola begodu nangokuthi mhlambe ummakho bekazithwele, angaseli imitjhoga yokuthi azivikele. Uyayithola-ke lapho ummakho asazithwele ngaphakathi usese sesiswini uyakghona ukuyithola. Uyayithola-ke nanoma bowumunya mhlamunye ummakho akumunyisa ukube unayo. Uyayithola begodu-ke nangokuthi uhlabe injektjheni ehlabwe mumuntu onayo.

Umlayezo engawupha umuntu oqeda ukuzithola atshwayelekile, kukobanyana akusikuphela kwepilo ukuzifumana utshwayelekile ngomulwana we-HIV and AIDS bakhona abantu abaphila nayo, abaphila isikhathi eside khulu ukudlula labo abanganayo. Nje-ke intwehle kukobanyana uthathe imitjhogakho ngesikhathi, ulandelele imitjhogakho uhlole begodu bonyana uyithatha ngesikhathi esirerhe, begodu wenze isiqiniseko sokobana uyadla ngaphambi kobana uthathe imitjhogakho, ulandele nalokhu oyokuphiwa ngudorhodere ozoba akuhlolile wakunikela khona.

Umuntu eqeda ukuzithola bonyana utshwayeleke nge-HIV, angaya emtholapilo abodorhodere bazamtjela bonyana kumela athathe miphi imitjhoga, bebagodu bazamnikela nangabe ikhona imitjhoga amela ayithatha. Nokuthi-ke atjhentjhe indlela aphila ngayo, adle ukudla okunepilo njengeenthelo.

Ukuziphephisa-ke bonyana ungatholi i-HIV and AIDS, esikhathini sanjesi nalokhu okwaziwa njengama-PrEP, kumtjhoga oyiselako ukuze uvikeleke nangabe uzokuqhumana nomuntu onayo or uzokuya emsemeni nomuntu onayo. Ungasela imitjhoga leyo, namkhana ungaberegisa i-condom ukuzivikela nawuya emsemeni nawumumuntu, nokuzihlola qobe iinyanga ezintathu kungakusiza khulu lokho. Nokuthi-ke ungavele uthinte amagaza wabantu ungakafaki amadlhavu, izinto zokuzivikela.

Indlela engasiza kukobana, kube nomtholapilo oseduze, duze neendawo ezimtlhatlhana, bonyana urhulumende wethu angazama avule iindlela azikhulise eendaweni ezimtlhatlhana, kodwana ukuba nomtholapilo oseduze onawo ama-ambulensi, kungasiza khulu lokhu ukuthi ama-ambulensi akghone ukungena. Nokuthi nabaqatjhako abantu abazokureya ama-ambulensi, akube babantu abahlala endaweni leyo yemitlhatlhana, ngombana kuzokuba lula kibo ukwazi bonyana ngiyiphi indlela abangayiberegisa ukungena endaweni yemitlhatlhana.

Iye, kweminye iimphakathi basathathelwa ehloko, uyacabanga-ke lokhu kuya ngokuthi uhlala endaweni kuphi, enjani begodu ngombana akusingizo zoke iindawo ezisathathela abalaphi bendabuko ehloko.

Awa, iinhlahla zesintu azingafakwa emtholapilo, ngombana abantu abenza iinhlahla zesintu, esikhathini esinengi bazithola ngamabhudango, kodwana kusuke zingakahlolwa babantu abahlola iinhlahla ezitholakala emtholapilo. Ngaphandle kokobanyana zifakwe bese kuba nabantu abazihlolako, laba okungibo abahlola iinhlahla ezibakhona emtholapilo.

Awa, iinhlahla zesintu angekhe zakwelapha ukugula, ngombana nazo kusese ziinhlahla ziyafana njengalezi ezifakwe ngemtholapilo nazo. Ukuze umuntu alaphe ukugula kwepilo, ulaphiwa masotja womzimba womuntu, ukuthi aphendula njani eehlahleni umuntu aziselako.

Nakungafumaneka bonyana iinhlahla zendabuko zingcono khulu, kuneenhlahla ezitholakala emNyangweni wezePilo. Kungabalula nabangenza ama-program azokuphuma lapho bazukuphuma khona bayokutjela abantu ngeenhlahla zesintu. UmNyango wezePilo wenza ama-program wokutjela abantu lokho, kodwana lokho kuzakuya ngokobana umNyango wezePilo uzimisele kangangani, kobanyana abantu bangaseza emtholapilo bathembele eenhlahleni zesintu.

Awa, esikhathini esinengi abantu abenza iinhlahla zesintu bonyana zithathelwe ehloko, ngibo bona abantu bendabuko nehlangano yabo yendabuko, kodwana ihlangano eyengamele zepilo, azange khengizwe ngayo khulu eenhlahleni zesintu.

Into engasiza msinyana kukobanyana nazo iinhlahla zepilo zesintu zihlolwe, njengombana kwenziwa ngeenhlahla zepilo, ngaphambi kobanyana zisiwe emtholapilo, namtjhana bangathola abantu ekhe balaphiwa ziinhlahla zesintu, kobanyana bavele ngaphambili, bakhulume nomnyango ophethe zepilo, emtholapilo.

Nangabe iinhlahla zesintu zifakwa emtholapilo kufuze, zibe ngamabhodlhelo nangeempaka njengeenhlahla zemtholapilo ebevele sizithola khona, zesimanjemanje.

Umraro kungaba kukobanyana iinsiza zokwakha iimbhedlela emaplasini azikho namtjhana imali ayikaphumi yokwakha isibhedlela so kusebenzeka nokobanyana ngombana emaplasini izinto ezifana negezi, kamanye amaplasi azikho yeke unobangela wokuba nesibhedlela angekhe kusize ngombana angekhe sikwazi ukuberega ngaphandle kwegezi, ngaphandle kokobanyana bathi bazakuberegisa i-generator kodwana iinsiza emaplasini ziyawubangela ukuriyada kokwakhiwa kwesibhedlela.

Kungaba lula bonyana abomakhambangendlwanaba nabathunyelwa ngekhaya, babenamapholisa abaphekelelako, lokho kungehlisa ubulelesi begodu kungabangcono nangabe abomakhambangendlwanaba kuthiwa nababanjiweko bese umphakathi uvele ngaphambili utjho bonyana bobani abaziinlelesi ababamba abomakhambangendlwana ngombana umphakathi esikhathini esinengi, uyabazi abantu abagangako.

Esikhathini esinengi eembhedlela zikarhulumende kuya abantu abafuna usizo, abanganayo imali yokuthi bangazisa eembhedlela ezizijameleko yeke amalunga wepalamende la aya eembhedlela ezizijameleko namkha zangaphetjheya, asiza khulu ngombana iinsiza zeembhedlela zakarhulumende zihlezi zitjhoda begodu kuyasiza bonyana nabangakayi bona, laba abakghona ukuzijamela babhadale iimbhedlela zemali. Kuyasiza bonyana benzele laba abanganayo imali bonyana nabayako eembhedlelenezi bakghone ukuthola imitjhoga isesekhona ngombana iinsiza zeembhedlela zikarhulumende ziza kancani khulu.

Isisombululo kungaba kukobanyana umuntu nakababizako, abatjhayelaba bangangena ku-Google, bahlolisise isiphande umuntu abapha sona bonyana sisendaweni njani begodu kungaba lula nangabe kungaba nehlathululo mhlamunye kwenziwe kusetjhiwe endaweni leyo ukobanyana esikhathini esinengi iinlelesi ziba sendaweni yiphi. Abatjhayelaba-ke bekazakutjho-ke bonyana ziba sendaweni yiphi ebese-ke bayatjho-ke ebantwini nemphakathini walapho bonyana abakwazi ukuberegela ngakhona kodwana isisombululo sona asikho ngombana umuntu nakagulako angekhe wacabanga ukuthi ziinlelesi ngaso soke

I-inthanethi angekhe yaberega ngombana abantu abadala abanye abayazi nokuyiberegisa begodu abe abakwazi nokuthi nokobanyana i-inthanethi iyini, kukhona begodu emiphakathini yethu abantu abangakwaziko ukuberegisa i-inthanethi yeke kutjho bonyana labo bantu ebangayaziko i-inthanethi angekhe basizeke emitholapilo yethu. Isibawo se-inthanethi-ke angekhe sasombulula imijeje emide ngombana kutjho bonyana abanye abantu angekhe bathola namanye amalanga, ngitjho nalaba abakwaziko ukuyiberegisa i-inthanethi ngombana nasele sekugcwele esibaweni se-inthanethi, kutjho bonyana angekhe basaya abantu. Mina bengibona kungcono urhulumende wethu afake abanye abodorhodera nanyana abandule laba abakhona ngokuberegisa isikhathi nokuhlola abantu abagulako ngesikhathi esithile.

Ekunguye umuntu esingamsola khulu esimeni esinje ngingatjho bonyana babantu bekajame nabo umjeje ngombana nabathoma ukubona bonyana isimo sakhe siyarhagala, kuhle khulu bonyana bamfake ngaphakathi. Ngingatjho bonyana abahlwengikazi-ke ngaphakathi emtholapilo angekhe sibasole khulu ngombana nabo abazenzi ukubonyana balapha abantu ngesikhathi, bathatha isikhathi ngombana bancani begodu abantu banengi kodwana laba ebakajame nabo emjejeni ngibo engibasolako mina.

Esikhathini esinengi eembhedlela zikarhulumende uthola umjeje omude begodu kuyenzeka uthi uyafika eembhedlela zakarhulumende, uhlale isikhathi khulu before ngaphambi kobanyana bakutjheje, nasele bakutjheja uthole batjho bonyana imitjhoga ekufanele ngabe bakupha yona bona for ubulwelwe lobo ezabe bukuphethe, abanayo ngaleso sikhathi so yingakho-ke abantu bakhethe ukuya eembhedlela ezingeqadi.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi othi nawuya kizo kufanele bonyana ukhiphe imali, ubhadalele iinsiza zakhona begodu yoke into oyenzako kizo kuyimali, imitjhoga nokuhlolwa kwakho kuyimali, ziimbhedlela-ke lezo ezingasingaphasi kukarhulumende. Urhulumende akakhiphi litho bonyana isibhedleleso siberege, nababeregi bakhona ababhadalwa ngurhulumende, babhadalwa yisibhedleleso.

Awa, loyo angekhe kwaba mbono omuhle ngombana iinguli okunye ukugula abantu ngesikhathi esinengi bacabanga bonyana kugula, umuntu uloyiwe kuzakwenzeka bonyana umuntu wakhona akakaloywi, lokho kungaba nomthelela khulu ebantwini ngombana nanyana umuntu sekaphethwe bulwelwe, uzakubona bonyana awa, ithi ngingayi emtholapilo ngombana vele ubulwelobu bulwelwe ngiloyiwe kanti leso sikhathi umuntu kufuneka bonyana ahlolwe bahlwengi eembhedlela.

Umberego wabo kuvikela nokuphephisa abantu abasesimeni abatjhelwako yeke ukujama erobodweni kungabamotjhele isikhathi begodu kungenza umonakalo khulu lapha bayakhona. Bavumelekile-ke ngenca yama-light abanawo, abawenzako bonyana bangajama erobodweni ukuze bakghone ukufika lapho ekunesimo nanyana umlilo msinyana, kungakabi ukumotjhakala khulu.

Kamanye amalanga nakunganalapho okutjha khona, bayazibandula bonyana bakhuphukise ikghono labo lokuvikela imililo nelokuphendula lokha nakunemililo. Kesinye isikhathi banamahlelo abawenzako, lapho uthola bafundisa khona imiphakathi ngokobanyana bangazivikela njani ukuzithola sebabange umlilo. Okhunye-ke nabangakayi lapho, bayatjhega-ke bebahlolisise ama-pump lana abawaberegisako nama-pipe ukucima umlilo, bawahlolisise bonyana asezingeni elirerhe na, lokuthi angayokucima, angayokurhelebha esimeni lapho kunomlilo khona.

Ijinifomabo yenziwe ngendlela yokobana nabangena emlilweni ingabambi umlilo, otjho bonyana ivikela ukuthi ibambe umlilo, ayilumathi noma ingabaseduze nomlilo kodwana ijasi kulula bonyana ingabamba umlilo, yingakho-ke kuqakathekile bonyana nabayokucima umlilo, bafake ijinifomabo.

Uvumelekile bonyana ungabiza abacimimlilo bazokubhula umlilo nanyana umncani kodwana kufanele bonyana ubhalelwa kuwulawula umlilo loyo kwaphela, ukuze beze nanyana umncani ungababiza kodwana nangabe ubhalelwa ukuwulawula.

Bakghone ukubona ngezinto eziphathekako ezikhona lapho nasele baqedile ukucima umlilo. Njengeentambo, bangatjho bonyana mhlambe umlilo lo uthome ziintambo zegezi nanyana bayakghona ukubuza abantu abakhona lapho, bathathe iintatimende kibo babuzisise bonyana kwenzakaleni. Bayakghona begodi-ke ukuhlolisisa imimaraga yemililo le, batjhege amamaraga wokutjha bonyana anjani bebatjhege begodu nokumotjhakala, nangendlela kutjhe ngakho, bakghone ukwazi bonyana umbangela yini.

Ukutlhogomela abantu abalupheleko kuqakatheke ngombana uyakwazi ukubatlinela bonyana bahlale endaweni esikuni. Kuyabasiza khulu-ke nabo kobanyana bakwazi ukubona bonyana abasibodwa, kodwana banabantu ababathandako, basese nabantu futhi ababanakekelako. Kuyabasiza-ke khulu nokho endaweni yokuthi basele imitjhoga yabo ngesikhathi, ngombana abantu abadala esikhathini esinengi bayakhohlwa. Kuyabasiza-ke nangokuthi balale badlile ngombana abanye abasakwazi nokupheka. Yeke lokho kuyabasiza bonyana ngaphambi kobanyana badle imitjhoga bathole okudliwako qangi.

Ubunzima obukhulu yimali, kusuka kube nekinga eemalini zokuthengela umuntu omdala ukudla lokhu akufunako ngombana imali isuka ingekho. Esikhathini esinengi abantu abatjha kumele balise umberego bazokwazi ukutlhogomela umuntu omdala. Lokho kutjho bonyana angekhe kube nemadlana engenako ngendlini kufanele bathembele emalini karhulumende. Obunye ubunzima kukobanyana abantu abalupheleko banekani, bababantu abangalaleliko, yeke badinga umuntu bonyana akwazi ukubatlhogomela. Ngombana obunye ubunzima kukobanyana thina abantu abasese batjha sibaphelela iinhliziyo.

Ingabasiza ngobanyana inande ibasela imitjhoga ngeenkhaya, iyobajamela begodu ngemitholapilo ngamalanga wabo wokuthatha imitjhoga yabo. Ingabasiza nangokobanyana inande-ke ibakhiphela ukudla ekungadliwa emakhaya, ama-donation wokudla namtjhana wama-grovery. Ingasiza khulu nalokha-ke nayingahlolisisela bonyana yenze isiqiniseko bonyana abantwaba abagade abantu abadala banemiberego abanayo nabo.

Bangafundiswa bonyana bakhulume njani nabantu abadala kodwana abanengi ngiyakholelwa, bonyana ngaphambi kobanyana bebasebenze bazokusiza abantu abadala. Kungaba kuhle khulu nabangahlolwa bonyana banazo na izinto ezidingakalako bonyana baberegisane nabantu abadala njengoku khuluma, kuhle nokubekezela, nokuba nesineke ebantwini abadala. Ngikho lokho okungenziwa bonyana ukubahlolisisa khulu ngaphambi kokubabandula.

Abantu abadala esikhathini esinengi ngibo abazikancono ngepilo, yeke ukubahlonipha kuzokusiza bonyana nawunombuzo wento abasele bayazi ungakghona bonyana uye kibo ubabuze. Kuyasiza begodu ukuhlonipha abantu abadala ngombana kwakha ibumbano emphakathini, begodu kuyakusiza nawe njengomuntu osakhulako ukwenzela bonyana nawunekinga ukwazi ukubuyela kibo ubabuze bakunikele-ke izakhiwo namtjhana lokhu abakwaziko ngekinga ozabe uqalene nayo. Kuyasiza begodu ukwakha ibambiswano, ukubumbana nokubambisana ebantwini, emphakathini.

Urhulumende kungenzeka bonyana akanansiza ezaneleko azozisa ngebantwini lapho. Okhunye ngaphambi kobanyana kwakhiwe isibhedlela kuyatjhejwa-ke bonyana bangaki abantu esibhedlela leso esizobasiza endaweni. Yeke nakutholakala bonyana indawo abasibanengi abantu isibhedlela asakhiwa. Kodwana khulukhulu emaplasini kunzima bonyana kwakhiwe iimbhedlela ngombana iimbhedlela zidinga izinto ezifana njengegezi ende emaplasini amanengi igezi ayikarhabi ukuba khona kubanzima khulu bonyana-ke kwakhiwe isibhedlela lapho.

Ungararululwa ngokobanyana abomakhambangendlwanaba batholelwe mhlamunye ivenyana yinye yamapholisa, ezokhamba nabo nabaya emiphakathini lapho kusolwa khona bonyana kuneenlelesi. Kungasiza-ke begodu bonyana imiphakathi-le eyaziwa ngokobanyana ineenlelesi ezeba iinkoloyi, kungayiwa ngakiyo khulu kuyiwe ngemahlangothini wakhona lapho ekungenanlelesi khulu. Kuzokusiza-ke begodu nokugqugquzela umphakathi bonyana nawubonako abantu abafana neenlelesi ubikele amapholisa aseduzane msinyazana. Kuzokusiza-ke begodu mara okuzokusiza khulu kukobanyana umakhambangendlwana neenkoloyi zabo baphekelelwe mapholisa ngeendaweni ezabe bayokuberegela ngakhona.

Iye, kubalulekile bonyana bangaya eembhedlela ezizijameleko ngombana bona bayakwazi ukubhadela iinsiza, bayakwazi ukubhadelela ukuhlolwa nemitjhoga kezinye iimbhedlela ezizijameleko. Lokho-ke kwenzela bonyana eembhedlela lezi ezimahala kubelula for thina abantu esinganayo imali yokubhadala imitjhoga bonyana sifunyane imitjhoga. Sizokukhumbula bonyana esikhathini esinengi eembhedlela zikarhulumende imitjhoga iyatlhayela begodu abantu bagcwala khulu. Yeke nangabe laba abakghonako, abazijameleko bayakwazi ukuya eembhedlela ezizijameleko lokho kwehlisa imijeje ekhona eembhedlela zakaRhulumende. Begodu kuyenza bonyana nemitjhoga-ke ingatlhayeli iphakelwe kuhle ebantwini abanganayo imali.

Isisombululo salokhu kungaba kukobanyana kube nomtholapilo oseduzane neendawo ezisolwako bonyana kuneenlelesi. Kuneenlelesi ezibiza ama-ambulance umtholapilo wakhona uvulwe twenty-four yama-iri imini yoke nobusuku. Kuzokusiza-ke bonyana godu-ke nabasola bonyana ziinlelesi ezibathintako kube namatshwayo abatjheja ngawo bonyana nje babizwa ziinlelesi namkhana babizwa babantu. Kuzobasiza ukuyelela amatshwayo lawo, kuzobasiza nokuyelela iindawo lezo esikhathini esinengi abavamise bonyana nabafika kizo bathole babizwe ziinlelesi.

I-HIV yigciwane lengculazi olithola lokha nawuya emsemeni uya nomuntu onalo ungaberegisi i-condom. Uyakwazi-ke begodu ukuyithola lokha nawubamba igazi lomuntu onayo. Uyakwazi ukuyithola nalokha utjhentjha imijovo noma uberegisa umjovo oberegiswe mumuntu onayo. Abanye-ke bayayithola lokha basese sesiswini sakamama kube umma unayo, nalokha umma onayo amunyisa umntwana uyakwazi bonyana akuthelele nge-HIV.

I-AIDS kulokha amasotja womzimbakho sekangasenamandla, lokho kubangelwa kukobanyana mhlawumbe i-HIV yakho seyisesigabeni esinye. Lokho kulokha amasotja womzimbakho nakangasakghoni ukulwa namanye amagulo asemzimbeni afana nabo kaankere nabo-TB. I-AIDS-ke yehlisa amaseli asemzimbeni wakho yenza bonyana i-CD four count yakho yehle nayo.

I-HIV and AIDS uyithola lokha nawuya emsemeni nomuntu emphetheko. Abanye bayithola bangakazalwa basese sesiswini sakamma ozithweleko umma nakanayo. Lokha umma amunyisa umntwana kodwana anegciwane le-HIV and AIDS uyakwazi ukufakela umntwana ukusulela umntwana ngayo. Lokha-ke nanitjhentjha imijovo niberegisa umjovo munye nomuntu onayo. Lokha umuntu onayo alimele kodwana wena unganayo bese uthinta igazi lakhe lokho kuyakufaka ebungozini bokobanyana ungaba nabo ubulwelwe lobu. Lokha-ke nangabe awuseli imitjhoga yakho ngokufaneleko ye-HIV uyakwazi bonyana ube ne-AIDS.